Hangata batho ba dulang mekhukhung ba haellwa ke ditshebeletso tse ngata, motlakase kapa metsi. Batho ba bangata ba re mmuso wa rona ha o inkele hloohong nthoe joalo , empa batho ba dulang mekhukhung hangata ke batho ba utswang motlakase e le hore ba ipehile tulong eo. Ba tloha ba utswa motlakase, ba tloha ba utswa metsi. Ha ba qeta ba ilo lla hore metsi a fedile kapa motlakase ha o yo. Hangata ba ha etse dintho ka tsela, empa ke nahana hore ha ba ne ba etsa dintho ka tsela e hantle, ha ba haellwa ke metsi, ho ne ho tlaba le lebaka kapa mmuso o ne o tla ba tsebisa pele hore metsi a tlo fela ka nako e tjena le motlakase o tlo fela ka nako e tjena. Ho fihlela tulo tse jwalo di ngodiswa, di ba teng mmapeng, dintho tse ngata ha di na loka.

Mabaka a kopanelo a setjhaba a teng metse kaofela, le ha a sa hlabollwe ka ho tshwana. Nna hangata ke ke ye ha ho ba le kopanelo ya mabaka a setjhaba. Hoba ha ke dula ho le le teng, le hona ho ilo hlahisa pono ya ka le tlhahiso ya ka. Hoba seboka sena ha se tshwarwa se tshwarwa ho kgetha moporesidente ho etsa bonnete ba hore o etsa ke setjhaba tlasa molaotheo, e etsa sena ka ho kgetha moporesidente ho fana ka seboka sa naha bakeng sa ho nahanisa ka ditaba tsa setjhaba, ho fetisisa ho fetisa molao le ho hlahloba le ho hlokomela diketso tsa phethahatso.

Ditshebetso tsa metsi le ntho tse ngata metseng ya rona ke ntho tse ding tse re sokodisang haholo. Metsi, motlakase le hona marena a fanang ka ditsha ha ho kgotsofatse ka mokgwa oo ba fanang ka ditsha ka teng. Ho thata hore re fihle ho marena, ho ba le bomokhanselara ba re fetisetsang ditaba. Empa ha seo tseo di sa phethwe, re a kgona hore re ise mmuso kantorong e kgolo ya kahlolo, hore re ilo utlwisisa hore na hobaneng ditshebeletso re sa di etsetswe metseng eo re dulang ho yona. Ba ke ba re fe mabaka, ba hlalose le hore melaetsa ya rona eo re e isang ho makhanselara e a fetiswa.

Mmuso wa metse ya ditoropo ha o sa na tjhelete ya ho ahela setjhaba matlo. O so o rekisa ditsha. Ho tloha mono o ka ikahela empa bokgoni ba batho ha bo tshwane. Ke bona e le ntho e leng hore ha re le baahi, ha re no e kgona hoba batho ba bang ha ba sebetse. Le hona ha ba kgone hore ba ka kgona ho ithekela ditsha. Mmuso o tshwanetse hore o shebe ka mokgwa oo o sebedisang tjhelete ka teng, o kgone hore o ahele kapa o thuse batho ba senang bokgoni, ka ho ba ahela matlo. Ba kgonang ba ka ikahala matlo kapa hona ho ithekela ditsha. Empa ba sa kgoneng ba tshwanetse hore ba thuswe ke mmuso.

Mekete ya pitiki e teng, hangata ke mekete e leng hore ho ya bomme. Ke mekete, e leng hore ha e sa etswa haholo haesale dinako di fapane le tsa kgale. Ha ke soka ke ya moketeng wa pitiki empa ke ntho eo keneng ke jwetswe ka yona hore e ne e etsahala kgalekgale. Ha ngwana a hlaile, o tla hlabelwa nku hore a rehwe lebitso. E leng ntho e neng le ntle haholo hoba dintho di ne di etswa ka setso. Hona jwale bana ba se ba rehwa mabitso a shebuwa di-internet-eng, a se na le tlhaloso e utlwahalang.

E, ke a e rata mekete ya ho bapatsa tsa setso sa rona, empa haesale e mengata haholo. Ho na le metse e leng hore e atisa hore e be le mekete e jwalo. Ke bona e le ntho e ntle haholo hoba e ntse e re hopotsa setso sa rona hore re sekebe ra lebala hore re tswa kae re le setjhaba sa ha rantsho. Hangata ke tla ya naheng tse kang tsa bomahaeng, moo ke tsebang hore ho ntse ho ba le mekete ya setso ke ilo ithuta ho feta ka mekete e jwalo. Ke ba le hore re kene di-social media-eng, ke shebe hore na mekete e tlang e tlaba hokae, ke kgone ho ya.